Iinkonzo endizithandayo ke mna ke zokustrimisha zezina ezibalisa ngezinto ezenzeka imihla nemihla ebomini bethu singabantu. Ezina ezifundisayo futhi nokubana xa ngaba ungumntwana umzekelo, awumameli, ziyafundisa into yobana isiphelo sakho sizobanjani. Ziinkqubo endiye ndizithande ke mna ke ezo ukogqitha amabali alamazwe angaphandle.

Okokuqala, into endizokuyenza kukulayita iqhosha lam leWi-Fi. Ukuba ngaba besendililayitile okanye bendingalilayitanga kodwa ayisebenzi, into endiza kuyenza kukujonga ukubana iinombolo endithi ndizicofe zokuyivula iWi-Fi yam ndizifake ngokwendlela eyiyo na, akukho nombolo endiyibhudileyo na. Nalapho xa ingade isebenze Wi-Fi yam ndibone ke ngoku ukubana mandizame futhi ndiyiqalele ukuyilayita.

Ngokokwam ndingathi mabenze idatha yeentsuku ezimbini ukuya kwezintathu, ibe kodwa yeyemali ephantsi. Bandule ukwenza idatha yeentsuku noba ziintsuku ezisixhenxe ukuya kwinyanga ukuze wonke ubani akwazi ukufikelela kwezo nkonzo. Baqinisekise futhi ukubana idatha yabo ayibizi kakhulu, abantu bangakwazi ukuthenga idatha noba yeyeentsuku ezisixhenxe kodwa ngemali ekwaziyo ukufikeleleka.

Umntu angakwazi ukufunda ezinye iilwimi ngokokubukela kwakhe ngoba kaloku phaya uyayazi ukuba kuthethwa ngantoni xa se uyilandelela apha leyo nto leyo. Futhi uyakwazi ukubana negama xa ungakhange uliqonde uhambe uyolikhangela kwincwadi yakho ekuthiwa yi-dictionary eneelwimi ngeelwimi uzokwazi ukubana xa bethetha kwixesha elizayo ngegama elithile bazube bethetha ngento ethile. So, kulula ke ngoku ukubana ukwazi ukufunda ezinye iilwimi ngaleyo ndlela.

Ilula leyo nto leyo. Ukuba bendingumphathi wephephandaba, into ebendizokuyenza kukubana apha ephepheni kube khona icandelo leendaba, kube khona icandelo lezinto ezonwabisayo ezifana nemidlalo nje emincinci namabali amafutshane ukuze lizo batsala abo abazoba nomdla, ingakumbi ulutsha. Bakwazi nabo ukuthenga iphephandaba balifunde.

Hayi bonke abaphembeleli bezonxibelelwano bangumbono omhle ebantwaneni. Abanye abaninzi benza izinto ezimbi phaya ngokuthi abanye bayakwazi ukudanisa beme ngaphambili kwekhamera, badanise. Nabo abo babukeleyo, ingakumbi ulutsha oluya, nabo bayibone iyinto entle leyo. Ezinye izinto abazenzayo phaya ayizozinto ezifuna ukubonwa ngabantwana abasebatsha. Ngoku into esingayenza ke ngoku thina ukubana qha masise sithini, sizigade iifowuni zabantwana bethu, sizijonge futhi neendawo ezi abangena kuzo, namakhasi lawo onxibelelwano abathi bawasebenzise ukuba anemfundiso engakanani na kubo.

Owu, kaloku mntanam, uyayazi nje nawe ukubana nefowuni lena ayisebenzi kakuhle kula magumbi asezantsi ngoba kaloku iinethiwekhi ayifiki kakuhle. Elam igumbi ke lisendaweni noko ephezulu apha ekhaya, yiyo ke ngoku le nto ithi nenethiwekhi iyakhawuleza ukufikelela kwelam igumbi ithathe ixesha ke ngoku okanye itsale nzima xa kufika kula magumbi asezantsi.

Idatha ke ekhawuleza iphelelwe okanye eyexeshana yinto entle leyo ngoba kaloku uyakwazi uba uthenge idatha yosuku okanye uthenge idatha nje ye-hour ukubana ukwazi ukujonga loo nto mhlawumbi eye yakhawulezisa yafuna ukuba uyilungise. Utsho ungene ke ngoku efowunini yakho ujonge leyo nto ufuna ukuyijonga. Okanye ufuna ukugqithisa umyalezo, iyakwazi ukukunceda ke kunoba uthenge idatha. Umzekelo, uthenge idatha yeveki ube ungenamsebenzi wayo. Iyanceda ke loo nto leyo yokubana uthenge idatha yosuku uzokwazi ukuqhawuqhawula loo nto ufuna ukuyiqhawuqhawula ngelo xesha.